Ukuzilungiselela kusenesikhathi esiphambili, ngingafuna lonke ulwazi oludingekayo mayelana nesimo sezulu, ngiphinde ngibhale phansi konke engizokhuluma ngakho uma sengisakaza emsakazweni. Indlela engingandlulisa ngayo ngokucacile futhi ngokufingqiwe, ukuthi ngikhulume amaphuzu abalulekile ukuthi isimo sezulu sizobe sihamba kanjani.

Kubaluleke kakhulu ukuthi inkundla indlulise lokho okubalulekile noma okuqukethwe ngezilimi ezahlukahlukene. Lokho kuzosiza ukuthi wonke umuntu ophila eNingizimu Afrika akuzwe konke umlayezo odluliswayo ngaleso sikhathi, ngoba kunabantu abangakwazi ukukhuluma ezinye izilimi kodwa abakwazi ukukhuluma izilimi zakuleyondawo abahlala kuyona.

Iziteshi zomsakazo zibaluleke kakhulu emndenini wami ngoba izona ezisizayo ukuthi sazi konke okwenzekayo ezweni, sizwe izindaba, silalele isimo sezulu. Konke nje okwenzekayo ezweni sikuzwa esiteshini somsakazo. Ukube azikho iy'teshi zomsakazo ngabe kuningi esingakwazi okwenzekayo. Futhi azigcini lapho kuphela, ziphinde zisize futhi ukufundisa kanye nokwakha abantu, ziyasiza komdala, ziyasiza komncane. Singagcini lapho, futhi uphinde uchithe nesizungu. Ngakho-ke, sibaluleke kakhulu isiteshi somsakazo ekhaya, angeke sihlale ngaphandle komsakazo.

Amalungiselelo engingawenza ngaphambili ukuthi ngiqale ngibheke ukuthi, namhlanje osukwini emsakazweni, ikuphi ekade sikhuluma ngakho kakhulu futhi ikuphi okusasematheni ngaleso sikhathi ukuze ngizokwazi ukulungiselela izingoma noma umculo ohambisana naleso simo esizobe sibhekene naso ngaleso sikhathi.

Uhlobo lomakhalekhukhwini okuthiwa i-smartphone, uyasiza ngampela. Kuningi osiza kukona ngoba lezi nhlelo zakhona uyakwazi ukuyisebenzisa ukuthi ubhalele izinkampani ezahlukahlukene ukuze ukwazi ukufuna umsebenzi, ubhale imilayezo kubantu abahlukahlukene ngesikhathi esisodwa, uphinde futhi uyisebenzise ukwazi ukubheka, ungene ezindaweni ezifana no-Google, ucinge khona ukuthi ngabe kwenzekani emhlabeni, ngabe ikuphi la ongazama khona ukufuna umsebenzi. Kungagcini lapho, uphinde futhi uhlakaniphe ngokuthi unazo iziteshi zomsakazo ongazilalela kumakhalekhukhwini wakho, uphinde futhi ukwazi nokubuka umabonakude kuwona futhi umakhalekhukhwini.

Kungaba nomehluko omkhulu kakhulu ngoba wonke umuntu, angingasho ukuthi wonke umuntu, angithi abantu abaningi bayazithanda kakhulu lezi nkundla zokusakaza futhi bayazilandela, yilapho abachitha khona isizungu. Kodwa inkinga efike ibe sekutheni amanani akhona aphezulu kakhulu, abanye abasakhoni ukuwakhokhela. Ngakho-ke, uma engancipha abe phansi, wonke umuntu angazama ngamandla ukuthi awakhokhele futhi awabuke, ngakho lokho nabo kuyobasiza ngoba kuzobalethela amakhasimende amaningi kakhulu.

Izinzuzo ezinkulu ukuthi bakwazi ukusiza intsha yakuleli esafunda, ngoba lezindawo lezi i-Wi-Fi itholakala mahhala. Ngakho wonke umuntu uyakwazi ukuyisebenzisa ukufuna ulwazi. Bayakwazi nokuyisebenzisa ukubhala imisebenzi yesikole abayinikeziwe.

Inkundla engingabhalisa kuyona, iyona i-DSTV nawo u-Showmax. Into engenza ukuthi ngibhalise kuwona ingoba iwona onezitori ezimnandi kakhulu, futhi iwona onemiculo abantu abaningi abayijabulelayo. Ngingathi nje kubaluleke kakhulu ukuthi ibe nokulawulwa kwabazali ngoba enye yalezi zinkundla ibuye idlale izitori ezingekho right. Ngiyaxolisa, ibuye idlale izitori ezingalungile kakhulu, futhi okungafanele zibukwe yintsha, ezifanele ukubukwa abantu asebekhulile kuphela. Ngakho kufuneka kube khona imiyalelo yabazali, bakwazi ukuqaphela nokubona ukuthi konke okudlalayo ngaleso sikhathi kufanele na ukuthi kungabukwa yiwo wonke umuntu emndenini.